Isiqinisekiso sokuba iyeza lelenyani kwaye likhuselekile sinceda impilo ingabi nakuba nezikhwasilima kwaye kwandisa amathuba okufunda banzi ngeyeza phambi kokuba umntu alithenge. Kwehlisa neendleko umntu anokuthi angene kuzo xa iyeza lingakhuselekanga

Oomasipala banokwenza isivumelwano sokusebenzisana ngokubambiseneyo nezithili zoluntu, ngale ndlela oomasipala bangathenga izinto ezifunekayo ukulungisa ezi ndlela. Abantu beso sithili baqeqeshelwe ukulungisa iindlela batsho benze ngokuzingca umsebenz, kuba beqonda ukubaluleka kweli phulo kuba ingabo abanikazi besithili.

Into ethi qatha kuqala engqondweni yam xa ndisiva eli gama lithi isifo somhlaza, ngubhubhane lowo. Kutheni ndisitsho abantu abaninzi baphulukana nempilo zabo kuba bengazazi iingxaki eziza nesi sifo somhlaza. Kufuneka abantu bafundiswe banzi bayazi eyona nto idala isifo somhlaza.

Amayeza endiwasebenzisayo afunyanwa kwinkampani yabucala kwaye intlawulo ikhona. La mayeza anika izongezo ezilungileyo ukugcina inkqubo yomzimba wam kuzo naziphi na izoyikiso zokugula.

Phambi koba ndilisele eli yeza lentelezi kungafuneka ndifumane ubungqina kubantu abakhe balisebenzisa, ubungakanani bokhuseleko, imigaqo yokulisela eli yeza nomlinganiselo ekufuneka ndiwusebenzise ukuba ndihlale ndikhuselekile.

Ewe, ukhona umahluko. Okuphambili kunikwa uncedo abo bahamba ezindleleni ikakhulu ukunqanda ingozi enye ukuba ichaphazele abantu abaninzi abahamba kwakule ndlela inengozi.

Mhlonipheki, nqununu yethu, njengamfundi owahlukileyo ngokwesimo ndithetha ndimele bonke abantu abaphila kwimeko ezilolu hlobo apha esikolweni. Ndinesicelo ukuba sibe nokulungiselelwa indlela ezingena kwindlu zangasese, eziklasini kanye nakwisango lalapha esikolweni. Singanomgcobo omkhulu xa zinokuphuculwa ezi ndawo. Ndakuvuya ukuva kuwe, enkosi Nqununu.

Njengogqirha walapha ekliniki ndingaqiniseka ukuba ndiyambuza ukuba igqirha lakhe liye lamxelela ukuba sithini isizathu soba angaze andwendwele ugqirha wasentshona. Ndandule ndimbuze ukuba yintoni ingxaki yakhe ukuze ndimcacisele ukuba singamnceda kanjani na. Ndiqiniseke ukuba ulufumene uncedo.

Ulwaluko lunceda ukunciphisa ukuba amadoda angathwali izifo ezayamene nesondo kwaye lunceda ukuba abantu abangamadoda bahlale befumana ulwazi ngempilo yabo nendlela abanokuzikhusela ngayo ubudoda babo, mobility and motility of sperms.

Ngokwezam izimvo kwaolu hlobo locwangciso luyi-implant asiyonto ilungelene nomzimba yolutsha kuba bengabantu abasoloko bephithizela, active. Ubungozi obunokwenzeka emzimbeni buquka usulelo, infection, kunye nokonakala kwemithambo. Kodwa ngesimo sokujongana nocwangcisontsapho, abangakwaziyo ukuzibamba kuyafuneka belisebenzisekile olu hlobo locwangcisontsapho, ngakumbi xa imizimba yabo ingaphikisani nako.

Ezembali nezamafa ziyasibonisa ukuba abaninzi bancedakala ngala mayeza esintu kwaye kufuneka siqaphele ukuba singanyanzeli abantu balahle ubuntu babo. Ukuwasebenzisa la mayeza kufuneka indlela elungelene nokuthatha imilinganiselo elungele umzimba, hayi abantu bazingxixhe babe bezonakalisa.

Umfundisi ndiya kumhlonipha ngokuthula kodwa ndibe ndisazi ukuba iBhayibhile kwayona ithi, fumana ubuhlakani ukuze uzokufumana ukuqonda. Ndandule ndisebenzise amayeza neepilisi ukuze umzimba wam ndiwunike ukutya kwawo njengoba yena engumfundisi endinika ukutya komphefumlo.

Kuba ndakube ndingaqondi isiNgesi, ndakuye ndiqiniseke ukuba ukhona umntu ondivayo uhlobo endikwaziyo ukuzicacisa ngalo ingxaki endiyizeleyo. Ndazi ukuba lowo umntu uyakube esemandleni wokuba amelane nokundinceda ukuze ndifumane ulwazi abandinika lona.

Hayi, akubonakali ubunkene nkene nehlazo kodwa kubonakala ukuba kufuneka befumene iimfundiso ezizakwenza ukuba zisuke ezi mpawu zidibene nesi sifo kumadoda. Kuye kubonakale bengabantu abanomsindo bengabantu abathulayo okanye bengabantu abazikhethayo, bakhethe uhlala bodwa.

Impendulo yam yaye yathi, kuba inzuzo othe wazifumana zibonakala ziyilento ndiyifunayo ndakwenza njalo ukuthenga kwaye nemigomo ondinike yona ndakulandela yona xa ndilifumene eli yeza. Ndalithenga xa ndinemali ndambiza, ndiqinisekisa ngemigomo owayendinike yona wavuma. Ndalisebenzisa eli yeza lesiNtu landisebenzela.

Ewe, kubalulekile ukuba bazenzele isigqibo ngokuzithandela kuba abo bangahambiselani nezi mbono akukho isidingo sokuba banyanzelwe kuba izizathu zabo zahluke ngokubanzi. Kwaye inye into abanokuyifumana, lulwazi lokubaluleka kolu loluko bandule bafumane ixesha lokucinga banzi ngesigqibo.

Zintathu izinto endingamcebisa zona, ukuba asele amanzi kakhulu, okwesibini ajongane nendlela atya ngayo, okwesithathu afumane ukudibana nogqirha okanye isibhedlele ukuze kuzokubonwa ingcambu yale ntloko yakhe ibuhlungu.

Mhlobo wam, ndiyaxolisa ngayo yonke le nto undixelela yona kodwa into emandigxininise kuyo bubungozi beli yeza. Kusenokwenzeka eli yeza ukuba liyityhefu, kusenokwenzeka ukuba azikho iimpepha zokulithengisa eli yeza kwilizwe lethu. Ndicela uqiniseke ngamaxesha onke xa usela iyeza ukhona umhla wokuphelelwa ukuze kuqiniseke nabantu abahleli kunye nawe ukuba iyeza oliselayo lenzelwe impilo yakho, ingabi yonto eza kufaka impilo yakho engciphekweni.

Ezi ndlela zinokulibazisa uncedo oluziswa ziinkonzo zikaxakeka, kufuneka zihlale zisemgangathweni zilungele ukuba zingaphazamisani neenkonzo eziziswayo eluntwini, kufuneka ezi ndlela zihlale zisemgangathweni ngamaxesha onke.

Ngokolwam ulwazi kuyabonakala ukuba abalufumani uncedo. Kuyanyanzeleka ukuba urhulumente agunyazise onke amalungu ajongene nee-paramedics kumacandelo wabo, aqiniseke ukuba ayasilandela isigunyaziso sokuba kwiinyanga ezintathu enyakeni bafumane uncedo ngolo hlobo.